Ngokoluvo lwam iBarcelona inezona kiti zibaselayo ngenxa yemigca eluhlaza okwesibhakabhaka nebomvu, uyilo olulula kodwa oluhle kunye nemibala etyebileyo eyenza ukuba iijezi zabo zibonakale kwangoko kwaye zithandeke kakhulu kwihlabathi liphela.

Ugama ocelomngeni we-eighty-nine kilometers we-Comrades Marathon utsala abathabathi-nxaxhebi abagqutywa yinqulubemvange yempumelelo yomntu. Uvavanyo lonyamezelo ngokwasemzimbeni kunye nembali etyebileyo nobudlelwane bomsitho njengoko iimbaleki zinyathela imida kwaye zizuze imbasa ebalaselayo kunye namalungelo okuzigwagwisa okugqibezela.

Ndingacinga ukudlala ibhola njengento yokuzonwabisa ukuba umhlobo wam uqalise iqela kwindawo yethu. Ibhola ekhatywayo yindlela ebaleselayo yokuhlala usempilweni, ukuphucula impilo kunye nokuqina komzimba. Ukuyijoyina iqela lebhola ekhatywayo kungandivumela ukuba ndidibane nabantu abatsha ndenze abahlobo kwaye ndibe yinxalenye yoluntu.

Umgangatho weqela lesizwe lebhola ekhatywayo loMzantsi Afrika ubonakala ukuphucuka, iqela libonisa ukuzithemba okuhlaziyiweyo kunye nokusebenza ngamandla kukhuphiswano lesizwe ngezizwe ngokukodwa ukugqibela indawo yesithathu emva kwemiboniso encomekayo.

Njengenkokheli yabahlali ndingacebisa le midlalo yolonwabela yamakhwenkwe afikisayo ukulungiselela ii-tournament zemidlalo ezifana nesoka, ibhola yomanzi okanye iqakamba. Ukukhuthaza ukomelela komzimba, ukusebenzisana kunye nokhuphiswano, khuthaza imidlalo yangaphandle efana nokunyuka intaba, ukukhempisha okanye ukuzingela.

Ngokoluvo lwam uluntu luyaluqonda ngakumbi uncedo lobandakanya ulutsha kwezemidlalo kukho ukuqonda okukhulayo ngokubaluleka kokwenza umthambo kwimpilo yomzimba yabantwana kubandakanywa nokunciphisa ukutyeba kakhulu kunye nemiba yempilo enxulumeneyo.

Kuxhomekeka kumntu nakwiinjongo zakhe ukuguqula into yokuzonwabisa ibe lishishini lokwenza imali, kunokubonelela njengengeniso eyongezelelekileyo kunye nomsebenzi okusisigxina. Ithemba lokufumana imali linokukhuthaza abantu ukuba bachithe ixesha elininzi kunye nomgudu kumsebenzi wabo ukuzonwabisa.

Umgangatho weqela lesizwe lombhoxo loMzantsi Afrika nelalikwaziwa njengeSpringboks ubonakala luphucuka. Amabhokobhoko ayezitshintshela zeendebe zehlabathi yombhoxo ngo-two thousand and twenty-three ebonakalisa amandla kunye nokhuphiswano lawo kwinqanaba lehlabathi.

Njengomphathi weSpringboks ndingagxila kwiinkalo ezininzi ezibalulekileyo zokuphucula ukusebenza kweqela, ukutyumba abaqeqeshi abanamava kunye nekodi eqinisekisiweyo kwiindawo ezoxinzelelo oluphezulu. Ukuqesha abaqeshi abakhathalayo nabakhathalayo kwizidla ezithile njengasemva okanye ngaphambili ukomeleza uphuhliso lwabadlali.

Umkhondo wembaleki kunye nemisitho yabasebaleni inokunceda ukuphuhlisa isantya unyamezelo kunye nokubalula kubafundi, i-tennis umdlalo obaselayo wokuphuhlisa ulungiselelwano lwezandla nolizo. Ukuqubha eyona ndlela ibaselayo yokuphucula ukomelela kwentliziyo, ukwakha, ukuzithemba nokuphuhlisa izakhono zokhuseleko emanzini.